Ho ya ka nna nka batla hore ke be le molekane. Ebe molekane wa ka ke yena a tlang nketellang pele ka tsa ho kopa tjhelete bankeng ka sekoloto. Ebile projeke eo nna le yena re tla e sebetsa mmoho.

Ha o thola tjhelete kgwedi le kgwedi ya ho sa sebetse, ho hlakile hore o thola tjhelete ya hore ha o sebetse kgwedi le kgwedi. Empa ha hona ntho eno hore o ka etsa hobane dintho di o tsamaela hantle.

Dibanka di fana ka mekitlana. O ka fumana hore o na le tswala e laolwang ke maemo a moruo wa naha le tswala e sa ka maemo ao. Ebile ha o lo batla ditjhelete tsa dibanka, o lokela ho fumana pele ka ditshebetso tsa banka eno, hore o lo kadima tjhelete ho tsona. Hobane o kgona ho ba le ditlamorao tse leng hore o keke wa di emela.

Ha se ngata hore tlamehile hore o kgone ho reka ntlo, o ka iketla ebile o o qale fatshe hore o ikahele serithi sa hao hore mohlang o lo kopa loan ya ho aha ntlo .

O ka ya o lo batla tjhelete ho dinthong tse ding hore o tlo kgone ho fumana ntlo ya hao, e leng hore wa e batla. Banka e sona feela e ka o kadimang tjhelete ya hore, o kgone ho thola ntlo.

Ho boloka tjhelete ha e so hore tjhelete e bolokileng o ka e fumana nako enngwe le enngwe o e batlang ka yona. Ho na le dintho tse leng hore dia latellwa di bitswa ka hore ke di-terms and conditions. Ntho tseo di etsa hore banka e kgone ho bolokela tjhelete. Ebile ha o sign-a dipampiri tse leng hore di bua hore tjhelete eo o ke ke wa e fumana ho fihlella nako e itseng.

Mohala wa phone ha wa kena ebile ke e rekile ho lona. Ke tshepa hore ha ke boela ho lona, le tlo ntokisetsa yona kapa le tle le kgone ho ntholla e nngwe. E tle e kgone ho kena. Ke hloka ho sebedisa mohala wa ka ka potlako.

Insurance ya patala hobane ha o lahlehetswe ke dintho e le kgale o patala insurance. Insurance e tlo etsa bonnete ba hore o thole dintho tseo tsa hao kaofela. Hobane ne ntse o e patala nako tsohle.

Motswalle ne ke kopa hore o nkadime tjhelete ya hao hore ke kgone ho thola dintho tse ke di hlokang. Ebile ha ke fumana tjhelete, ke tla tla e busa e na le hodimonyana hae eo e leng hore o mphile yona. Ka kopa ke a kopa motswalle wa ka.

Ke mo kadima tjhelete a lo patala mashonisa oo. Ebile jwalo ka le motswallle wa ka. Ke tla ema nyana nako e telelenyana hore a tle a kgone ho fumana tjhelete ya ho e busetsa ho nna, e leng hore ke mo kadimile yona.

Eya, ke tlo mo thusa hore a tle a kgone ho fumana PIN ya hae. Ebile PIN eo ke tle ke mo kwalle yona fatshe. A dula a tshwere ka dinako tsohle hore a se ke a e lebala hape.

Nka ba bolella hore ba kgone hore ba kgone ho kgutlisetsa tjhelete ya ka. Hobane e ne se tjhelete, e leng hore ke reka airtime ka yona, kapa nka etsa kgwebo ya ho rekisa airtime. Hore ke tle ke kgone ho fumana tjhelete eo ke lahlileng kaofela.

Re founela batho ba kgonang ho thusa ka tsa di-computer-a le tse tsa di system, hore batle ba kgone ho thusa motho o tla kgona ho kena ho bula profile ya hae ya banka ka marangrang.

Ke hloka ho sebedisa tjhelete ya ka, e leng hore ke ile ka e boloka. Empa ke a tseba hore ke tlile ka pele ho tlo batla tjhelete ena. Empa le ka nna la tseya se leng sa lona, se senyane. Ke tle ke kgone ho fumana tjhelete ya ka.

Khamphani tsena di ka fana ka tjhelete eo bafu ba ileng ba di ba boloka tjhelete eo. Hore tsa dipoloko di di kgone ho tsamaya hantle ebile ba ske ba shota ka letho.

Ha ke tsebe di-company tse ding di sebetsa jwang. Empa ho leta ho tla thusa hobane o kgona ho thola funeral e bonahalang.

Naha life cover eo e tla emela batho ba lelapa la ka kaofela.